Ngizwa kabi, umangabe kuziwa ezindabeni noma ezifana no-News twenty-four no-Sunday World. Angizizwa kabi kakhulu, kepha ngingafisa noma ngingathanda ukuthi inani abalibizayo balehlise kube inani elincane elingakwazi nokuthi likhokhwe ngisho nazingane zesikole, ukuze zikwazi ukuthi zithole ulwazi kulezi ndaba noma kula maphephandaba.

I-Wi-Fi, indima engayidlala kakhulu ekuthuthukiseni imfundo noma ekufinyeleleni kwemisebenzi inkulu kakhulu ngoba njengamanje sisebenzisa ochwepheshe kanti futhi, i-Wi-Fi, indlela esixhumana sisebenzise yona, ukuze sikwazi ukuthi sixhumane sazi nokuthi kwenzakalani ezweni. Yona iyindlela enhle yokuthi sithuthukise ulwazi imfundo ikakhulukazi. Kepha abantu bayibizisa kakhulu, ngathi izinkampani zingenza i-Wi-Fi ikwazi ukuthi ingabizi.

Umphakathi ungangicela ukuthi ngakhe ifomethi entsha yezomculo eziteshini emsakazweni zomphakathi zangakithi. Ngingaqinisekisa ukuthi bafake nalabo abaculi abasemakhaya, abasemphakathini, abasafufusa ukuze bayibonise ikhono labo, ngoba abantu baningi kakhulu abanekhono kodwa bengawatholi amathuba okuthi bangadlondlobalisa kanjani ikhono labo.

Ukubaluleka kokusakazwa kwesimo sezulu eziteshini zomsakazo zomphakathi, kubaluleke kakhulu ukuthi kube nezingxenye zesimo sezulu ekunikezeni ukwazi noma ukuqwasha ukuthi kuzobe kwenzakalani, futhi yini engasiza ukuze abantu bahlale bephephile ngaso sonke isikhathi. Futhi ulwazi olunzulu ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile.

Nginganquma inkundla engingabhalisa kuyo. Futhi kubaluleke kakhulu ukuthi, inkundla ibe nemibhalo engezansi, ama-subtitles. Ekusekweleni izilimi eziningi, ngokwenzanjalo ngingafunda izilimi eziningi, ngithi noma ngihlangana nabantu bakwamanye amazwe, noma abakwelinye uhlanga, ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo, ngizwane nabo.

Ngibhekena nezinkinga, i-akhawunti yami. Ngingakwazi ukuthi ngifonele kwinkampani engibhalise kuyo, noma ngibhale i-email. Izinkampani-ke manje zisebenzisa uchwepheshe we-email ukuze zikwazi ukuthi zixhumane phakathi kwabathengi bazo. Ngokwenzanjalo uyakwazi ukuthi ubhale inkinga yakho, futhi bekwazi ukuthi bekusize ngokuthi ufuna mhlampe ukuvala i-akhawunti, ivalwe kanjalo.

Khona ukuthi idatha lami leselula liphele ngokushesha ngokungalindelekile. Izinyathelo engingazithatha ukuthi ngingene kwi-app yenethiwekhi engiyisebenzisayo. Uyakwazi lapho ukuthi ubheke noma uphenye ukuthi yini edle idatha lakho kakhulu. Ezobuchwepheshe zamanje zisisiza kakhulu ngoba uyakwazi ukubona ukuthi ngabe lihambe kakhulu kuphi.

Ngokucabanga kwami, amaciko asebenzisa izinkundla zokuxhumana ngokuthi abalandeli noma abathandi babo bazi ukuthi benzani. Noma uma ngabe bezoba nemicimbi bazise abantu ukuthi uzobe ukuphi, ebese abantu bayakwazi ukuthi babenolwazi lokuthi umangabe sifuna ukuya emicimbini singenzenjani.

Nokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana, telemedicine. Kusebenza ngokuthi uyakwazi ukuthi udokotela abe ekuhlola noma ekwazisa ngesimo sakho. Usebenzisa umakhalekhukhwini noma usebenzisa amakhompyutha. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kwesinye iskhathi awukwazi ukuthi uhambe uyozifikela qathatha kodokotela noma emtholampilo. Okubi wukuthi akusiwo wonke umuntu okwaziyo ukusebenzisa lokho, futhi ezinye izindawo zisemakhaya. Lolu hlobo lobuchwepheshe alukafiki khona.

Yebo, ngake ngahlala isikhathi eside ngingenalo idatha. Lokhu kwangenza ngingabi kahle ngoba esikhathini samanje umuntu usebenzisa idatha ngayo yonke into. Manje nje ukubiza kwedatha kwangishaya kakhulu ngangazizwa kahle.